Abaklami befeshini babheka kakhulu imibala esemgangathweni ngaleso sikhathi, isizini ukuthi kuyashisa noma kuyabanda, wuhlobo lwezingubo oluthandwa abantu. Lokho kwenza ukuthi izimpahla zabo zibe semgangathweni ebantwini ngaleso sikhathi.

Le mikhuba iyahluka ngamasiko nangezigodi esihlala kuzo. Lokhu kuya ngendlela esikhuliswe ngayo nokuthi kudala kwakwenziwa kanjani nezinkolo zabantu. Loko nomthelela emikhubeni abayenzayo nasekuqanjweni kwamagama.

Ukukhuliswa noma ukudodiswa komfana esuka ebufaneni eya ebudodeni kuyaye kuhluke ngezibongo nangezigodi. Abanye babiza izinyanga uma kuzokwenziwa lolu hlelo, abanye babiza nje umndeni kuphela koda okuyaye kufane kubo bonke izeluleko, umfana uyalulekwa ngokukhula nezinto ekumele azenze eseyindoda nokungamele azenze, izeluleko ziyaye zifane zona.

Thina safundiswa ukuthi intombazane ihlala kanjani, yenze njani uma ikhula. Lokhu kwangisiza nami ekukhuleni kwami. Lalisho ukuthi intombazane, umntwana uma esamncane wentombazane, uziphatha kanjani? Loku kwasiza kakhulu ekukhuliseni isizwe sakaZulu.

Ngikuthenga kabili ngesonto. Lokhu kwenziwa ukuthi ngibuye ngibe matasa ngalezo zinsuku kepha nginaso isikhathi sokupheka kwezinye izinsuku, ngizenzele ukudla.

Okubalulekile ukuthi azazi ukuthi ungumuntu wesifazane, azihloniphe, ahloniphe nabanye abantu. Loko kuyomenza ukuthi nabantu bamlalele, bamthande , ahloniphe kakhulu bese enza izinto ngesiko nangomthetho wakhona, angenzi izinto ngokuthanda kwakhe.

Kuningi okungasilahlekela njengoba abantu abaningi sebekholwa kakhulu, sebenemithetho yokukholwa. Lokho kuyaye kuphazamise noma kungahambelani kahle nesiko. Kuningi esizokulahlekelwa uma isiko lishintsha, lihambisana nesimanje, njengokuhlaba , izinto eziningi, ukuziphatha kwabantu kuyashintsha. Loko kuyaphambana nesiko lethu.

Impela kukhona ukushayisana ngoba ezifundweni lana bafundiswa izinto ezihlukene, bafawundiswa nenkolo nemithetho yakhona. Lokhu kuyaye kuyigxeke amasiko ethu, kugxeke izinto esizenzayo njengabantu bakaZulu.

Indima abangayidlala abakhwenyana ukuthi banakekele imindeni yabo, bayixhase, bayisekele kukho konke ekuzodingeka ngoba manje isikhathi sesisibi, kumele imndeni yonke ivikeleke.

Ukudla engangikuthanda ngisemncane, ujeqe nobhontshisi nenyama yangaphakathi, namanje ngisazithokozisa ngakho.

Lama liholidi akhuthaza abantu ukuthi bahlangane ngalezi y'khathi zonyaka, babungaze ukubaluleka kwalolo suku. Loko kuyawagqugquzela amasiko, kuyakhuthaza nabakholwayo uma kuyikholidi lokuyokholwa ukuthi bahlanganyele bayakhonza uNkulunkulu wabo.

Ukushintsha kwezikhathi nokufika kobuchwepheshe kushintsha indlela abantu ababona ngayo izinto. Lokhu kukwenza babuye bawabuyekeze amasiko nemithetho esiphila ngayo, kuyaphazamiseka.

Abazali akufanele bangenelele ekutheni umuntu ukhetha umuntu onjani angashada naye izingane izingane kepha bangamgqugquzela ukuthi umuntu onjani okumele amthathe noma avume ukushada naye, bangamkhombisi umuntu ukuthi nangu, cha, bamtshele, bamchazele izinto ezibalulekile kumuntu okumele ushade naye, umuntu azikhethele yena ngokulalela imithetho yabazali.

Banegalelo elikhulu impela. Le micimbi le ivamise ukuholwa yibo abantu abadala ngoba yibo abazi kangcono. Ngibona bedlala indima enkulu kulo mcimbi wokuqanjwa kwezingane ngoba yibo abazi nzulu ngaleli siko.

Ngididekile impela, angazi ukuthi ngilithathe kanjani udaba olukanje ngoba nalo muntu angimazi ukuthi umuntu okanjani kepha ngizofisa ukumbona ngizwe ngibone ukuthi uwumuntu okanjani.